Nṋe ndi vhona mafhungo a mutsho a a ne a divhadzwa kha radio a tshi thusa vhukuma u lugisa ḓuvha langa arali hu na huṅwe fhethu hu ne nda khou bva ndi tshi khou ya hone, nda ranga u thetshelesa mutsho wa haneḽo ḓuvha. Ndi a kona u tshimbila ndo lavhelela, ndi a kona u tshimbila ndi tshi khou ḓivha zwa uri mutsho wa ḓuvha ḽa ṋamusi wo ima nga nḓila ḓe, ndi zwifhio zwine nda tea u zwiambara, ndi zwifhio zwine a thi ngo tea uri ndi zwiambare.

Arali nda vha ndi na mannḓa a u langa Wi-Fi ya tshitshavha, ndo vha ndi tshi ḓo vhea milayo i no nga i tevhelaho, ya uri hu na dziṅwe dza dzi website dzine a dzo ngo tea u dzhenwa na uri vhananyana vha zwikolo vha i shumise nga tshifhinga tsho teaho, tshine a i nga ḓo swika hune i do khakhisa dzi ngudo.

Na ngoho nḓila ine murafho u no na murafho u ḽa wa kale ha vhathu vhahulwane vhe vha vha vha tshi shumisa founu zwo fhambana. Houla murafho wa kale u shumisa founu ha, ha fhedziha musi vha tshi khou ṱoḓa u bvisa luṱingo kana u ṱanganedza luṱingo ngeno murafho wa tshi zwino u tshi shumisa founu u nyaga u, u tshi khou ḓivha mafhungo kha vhuleludzi ha vhudavhidzani na u tamba tamba mitambo yo yaho nga u fhambana kha founu, zwa zwine vha zwi takalela nga kha founu zwi a fhambana, vhathu tshihulwane vha takalela mi minete ngeno vhathu vha tshi zwino vha tshi takalela dzi data.

Matambwa kana tshanele dzine nda dzi fara nga tshifhinga tsho vuleaho ndi matambwa a no nga Muvhango, Skeem Sam kha SABC 2, SABC 1.

Zwine nda nga eletshedze ndi uri mafhungo kha dzhiele nṱha, hone mithethe i ne ya khou shumisiwa yo vhetshelwaho mafhungo kha i engedziwe i vhe mithethe minzhi na uri kha u shumiswe Tshivenḓa kwawo tsho khwaṱhaho. Tshivenḓa tshone tshone, vho ramafhungo kha vha ite dzi ṱhoḓuluso vha sa a thu thoma u da vha ri vhigela o ne.

Nṋe ndi a tendelana na muhumbulo u yu nga nṱhani ha uri zwiṱitshi zwinzhi zwine ra khou zwi vhona maḓuvha ano a zwi ngo lugela u vhonwa nga muthu muṅwe na muṅwe. Ho no ḓalesa zwithu zwine a zwi ngo tea u vhonwa nga nnyi na nnyi, no na sa andani nazwo, ezwo ndi zwa vhukuma.

Tshi no itisa zwa uri u wane u tshi pfa u na dzangalelo kana u tshi themba tshiko hezwi zwa mafhungo ndi nga uri zwi ḓa hu na zwifanyiso zwine zwa khou tikedzana na zwine zwa khou ambiwa zwone, ndi zwine ra to u ita ri tou kholwa tshothe khazwo.

Zwine nda nga zwi nanga ndi mafhungo, ndi zwi imiswa zwo yaho nga u fhambana, zwine zwa vha zwi khou amba nga ha kutholele, ndi nga dovha nda vha na tshiṅwe hune ha vha hutshi khou ambiwa nga ha uri vhathu vha nga rengisa hani, tshiṅwe futhi ndi nga ita zwa u vha na u vhambedza a sia la makete, tshiṅwe ndi nga vha tsha pfunzo tsha funza vhana na ha vha vha re magudedzini.

Nṋe ndi vhona hu zwithu zwo khakheaho vhukuma musi hu tshi ḓo ri u thoma u i shumisa ra thoma ha vha na uri ri thome ri wane dzi khunguwedzo nga uri zwi swika hune vhaṅwe vhathu vha a pfa vha tshi fhelelwa nga mbilu ya u lindela musi khunguwedzo ḽi tshi fhela vha pfa vha si tsha ṱoḓa u shumisa heyo Wi-Fi u ya phanda, ndi vhona zwi si zwa vhuḓi.

Nṋe ndi takalela zwa didzhithala dza Afrika Tshipembe ngauri ha ano maḓuvha ro zwi kha kha kha magurannda a shu ri wana uri vhathu vha vho sokou to vhea mafhungo na midayo. Vha tshi khou itela u vhambadza u rengisa uri ḽi rengwe. Ngeno havhaḽa vha didzhithala vha vha khou zwi ita vha tshi ḓivha zwa uri shango ḽothe ḽi khou zwi vhona lune vha nga si ḓe na zwithu zwa midayo.

Tsho no ita uri zwi takadze ndi ṱhoho na na muhashi, na vhaeni ndi zwone zwine zwa ita zwa uri zwi takadze.

Luṱingo thendeleki lwe nda thoma u vha nalo, lo vha lu luṱingo lwe lwa vha lu tshi to u vha na game fhedzi ya nowa. Ndo vha ndi tshi ḓi phina vhukuma u tamba heila game ya nowa, ndi tshi tinya tinya uri i so ngo vhuya ya ḓi luma. Ho vha hu zwezwo zwe zwa vha zwi tshi ntakadza nga kha lutingo lwolo.

Tshishumiswa tshe nda nga tshi ṱoḓa hu nga vha leri ya u gonya nnḓuni, hu nga vha tshikuru ḓiraiva, tshipinere, hu nga vha mutshini wa u setha satellite.

Nṋe ndi funa u ṱalela mimuvi kha netflix nga uri khayo hu na mimuvi minzhi yo dalaho ine ndi to u nanguludza, na ya tshizwino zwino na ine yo bva zwino zwino na dzi vhegeni dzo fhiraho na miṅwedzini fhiraho.

Nṋe ndi vhona u nga vho ramabindu vha nga tou rumela zwidodombedzwa zwoṱhe zwo fhelelaho nga vhu bindudzi havho haningei dzi radioni. Uri zwezwi dzi radio dzi khasho dzi vhukati hu vhe na maraga hune ha ḓo vha hu tshi khou vhambadziwa a dzi dzi bisinese dzavho. Ndi vhona u nga hu zwone zwine zwi nga thusa.

Nga nṱhani ha uri hayo mafhungo a mitambo o ganḓiswaho a vha o ṅwalwa o dzhena vhudzivhani khaho ende ndi vha ndi tshi khou a vhala nga tshifhinga tshanga ndo tou dzi ṋetshedzela ndi sa na u thithiswa zwino hezwi kha zwi social media, zwi a konḓela u a wana ndi tshi ḓo nyama ndi khou lwelwa u nyaga u pfukhela phanḓa zwa thithisa u vhala.

Tshi nga livhisa ṱhogomelo ya mafhungo a mishumo a u toḓa mishumo na uri u apulaisa hani mishumo na uri dzi CV dzi itiwa nga nḓila ḓe, dzi interview dzi fhinduliswa hani. Ndo u livhanyiswa kha murafho wa vhaswa vhane vha kha ḓi vha zwikoloni na vhane vha khou toḓana na mishumo.

Hai, ndi vhona unga a zwo ngo tsha tou ralo hedzi dzi satellite dishi a dzi tsha to u shuma nga nḓila ine zwithu zwa vha ngayo zwa zwino zwi tshi vhonala hai.

I vha ya ndeme nga nṱhani ha uri ndi ḓo kundelwa u dzhena kha inthanethe u ḓivha uri mutsho wo ima nḓilaḓe nga uri hu ḓo vha hu si na inthanethe yo khwaṱhaho nga hetsho tshifhinga tshine nda do vha ndi khou toḓa u.

A tea u bviselwa phanḓa ho sedziwa khagala ho sedziwa vhuṱhogwa na vhundeme hazwo.

Vhuponi ha hashu netiweke ine ya shumiswa nga ha dzi data ndi Vodacom nga nṱhani ha uri hu na dzi thawara dza hone dza Vodacom, i a fara zwavhuḓi ende hei data mitengo ya hone i nṱhesa a i farei.

Ihina ndo no ḓiwana ndi tshi khou badela masheleni o fhiraho mpimo, ndi tshi khou renga a data, so ndo pfha i khaedu khulu kha nṋe nga nṱhani ha uri tshelede ye ya khou ṱoḓea yo vha i nnzhisa ende nda ndi satahu tou vha nayo. Ngauri arali ndi khou tea u i bvisa kha tshelede ine nda vha nayo nda khou sala ndi si na tshithu, mara fhedziha ndo dzi tou konḓelela nda ḓirenga ngauri ha na zwinzhi zwine nda khou nyanga u zwi shumisa nga data, fhedziha yo vha khaedu khulusa.

U ya nga nṋe ndi vhona u nga ndi data dza netiweke ya Telkom dzine dzi a farea ngauri dzi vha dzi na kha mitengo muṱuku hone dzi nnzhi.

Nga nḓila ine nda shumisa ngayo dzi data nṋe nga lutamo lwanga ndi tama dzi sa, dzi dza tshinyale, dzi tshi dzula dzi hone dza to fhela ngorio dzo fhela ngauri tshiṅwe tshifhinga dzi a tshinyala dzi khou ḓivha nnzhi nga nṱhani ha uri kushumisele kwanga kwa data nga uyo ṅwedzi kwa vha ku fhasi, zwi tshi khou itiswa nga zwiḽa na zwiḽa zwine nda kha musi, nda khou zwi ita zwine zwa khou ita. Zwine zwa khou ita zwa uri ndi songo tou fhedza tshifhinga ndi kha vhuleludzi zwa vhudavhidzani kana inthanethe.

Nṋe ndi lunzhi nga maanḓa na kha ṅwedzi muthihi ndi a renga data lwo no swika luvhili kana luraru zwi tshi khou kombetshedza, zwi tshi khou kombetshedzea. Tshine tsha nṱuṱuwedza uri ndi renge hedzi dzi badele ndi zwa uri dzi vha hune nda vha ndi hone dzi vha dzi khou ṱoḓea nga maanḓa, hu vha hu khou ṱoḓea u shuma inthanethe na u downloader zwithu kha inthanethe, so zwi tou nkombetshedza uri ndi nange hedzi dzi bandeḽe.

Nṋe ndi funa u renga phakhethe ya ṅwedzi muṅwe na muṅwe nga nṱhani ha uri dzi vha dzi nnzhi, dzi ḓa dzi nnzhi, a dzi fani na dza no pfhi ndi dza ḓuvha, ndi dza vhege, dzi vha dzi nnzhi nga maanḓa, zwi ita zwa uri ndi vhulunge tshelede.

Muṋetshedzi wa mobaiḽi netiweke ane a nṋea ndeme ya khwine ya data kha nṋe ndi MTN, ndi yone ine nda i themendela.

Khaedu ine nda ṱangana nayo musi ndi tshi renga data dza luṱingothendeleki, ndi dza uri tshiṅwe tshifhinga ndi a wana dzi tshi pfhi dzo gonya, tshiṅwe tshifhinga ndi a mbo dzi tou vha na vhukonḓi ha netiweke, nda wana ndi sokou dzi kona u dzi u dzi wana.

Nṋe ndo no ḓiwana ndi tshi khou u renga dzi data dzi tshi kha phromosheni na musi dzi tshi kha discount, nṋe ndi muṅwe wa havho vhathu.

Nṋe kanzhi ndi renga data dzanga nangoho nga epe ya bannga, ndi yone ine nda i shumisa u nga renga data ende ndi vhona i tshi ndeludzela zwithu.

Tsho no nkwalisa nga ha u renga data kha netiweke ine nda shumisa yone, ndi ya uri vha dzumba zwithu ndi tea u thoma nda goda, nda goda. Tshiṅwe futhi ndi tsha uri, tshine tsha nga nkwatisa ndi tsha uri data dzanga dzi mbo ḓi tshipha musi ṅwedzi u tshi fhela ngeno dzi saathu fhela u shumiswa.

Ndi dzhia nga murahu ha musi ndo thoma nda lavhelesa, nda sedza uri kha ṅwedzi wo fhiraho ndo renga data nngafhani hone ndo dzi shumisa vhungafhani, zwo dzo ndzhia tshifhinga tshingafhani uri dzi fhele.

Ee nṋe ndo no vha na heyi thaidzo, ye nda ndi tshi renga data dzi sa vhonale, ende dzi fhedza dzi songo vhonala, nda mbo dzi vha tevhela murahu nda vha vhudza zwo ri no zwi vhona na u renga data mara dzi siho hafho kha kha luṱingothendeleki lwanga, ndo no ṱangana nayo heyi khaedu.

Nṋe ndi wana zwi tshi konḓa nga maanḓa nga nṱhani ha uri masheleni a vha a siho na uri dzi vha dzi tshi khou ḓura zwino ndi pha vhuleme na vhukonḓi.

Ihina ndo no ḓiwana ndi tshi khou ḓadza data nga u ṱavhanyedza nga maanḓa, zwo itiswa ngori nga tshifhinga tshe dza vha dzo tsima kana dzo fhela dza vha dzi khou ṱoḓea nga nga tshikhaphikhaphi uri ndi ite hezwi zwithu, nda vha uri nda mbo ḓi dzi renga nga u ṱavhanya uri zwithu zwanga zwi ye phanḓa na u tshimbila.

Zwi vha zwi tshi khou bva nga kha uri ndi zwifhio zwine nda khou tea u zwi ita nga hoyo ṅwedzi, arali zwi songo ḓalesa kana zwi sa ṱoḓesi dzi data zwi amba zwo ri thi nga ḓo tou renga dza uri gadu, mara arali ndi khou zwi ḓivha zwa uri hafha ndi dzi khou ṱoḓea lunzhi kha hoyu ṅwedzi ndi hafha hune nda ita zwa uri dzi vhe nnzhi.

Nṋe nḓila ine nda i takalela u ḓadza data dzanga ndi musi ndi tshi khou shumisa ape, epe ndi yone ine nda vhona i tshi ndeludzela u ḓadza data hanga, ngo u vha yo leluwa na u shumisa.

Zwine zwa ita zwo mutambi wa TV u vhe wo teaho ndi tshiṱori na vhatambi ndi vhone vho no ita uri zwi vhe zwo teaho.

Nṋe tshine nda vhona unga tshine a nga tshi ita hoyo muthu ndi u dzi ḓowedze nga na maanḓa na social media, tshiṅwe futhi tshine a tshi nga tshi ita ndi u tshimbila fhethu ha vho nnyi na nnyi hu na mitambo ane a tshi ḓi vhambadza.

App ine nda thoma u i sedza nga matsheloni yo no nyanḓadza mafhungo ndi App ya Opera Mini, ngauri mafhungo ayo a a tovhelea, a na mudziyo.

Nyanḓadza mafhungo yo shandukisa hani nḓila ine ya ṱangana nga khonani na muṱa, yo shandukisa nga heyi ndila, musi ri tshi ṱangana ri vho kona u amba nga mafhungo aḽa na aḽa ri khou itea kha ḽifhasi.

Nṋe nga maanḓa ine ya nthusa ndi Facebook, ndi kona u wana mafhungo nga tshihaḓu nda ḓivha zwine zwa khou itea fhaḽa na fhaḽa.

Ndo no vha nda tshi dzhia tshifhinga tsho awela nda pfha uri zwi zwi konḓa nda pfha ndi khou kundelwa ndi khou bala nda fhedza nda mbo dzi namba nda vha ndi tshi khou vhuyelela khayo ngauri ndo vha ndi tshi khou kundeliwa.

Nṋe ndi vhona i tshi khwinisa vhudavhidzani nga nḓila ya ya nṱhesa nga maanḓa ngauri zwithu zwine nda khou tea uri ndi zwi ambe na muthu a re kule nda ḓo balelwa tshifhinga mara zwi ita zwori ndi zwi ite nga tshifhinga zwezwo.

Zwine nda ita zwone ndi tovha na zwifhinga zwa uri ndi dzhena nga matsheloni, ndi dzhena nga masiari, ndi dzhena nga madekwana.

Ndi nga ri mushumo une wa ita ndi mushumo wa u mvumvusa i ya i ya mvumvusa i ya ita zwa ndi dzule ndo takala.

Kanzhi tshifhinga tshinzhi zwitshavha kana zwapo kha nyanḓadza ya vhudavhidzani hu vha hu khou ambiwa nga ha mafhungo ane a khou itea kha tshiṱiriki zwine zwa khou itea, mitambo, ngavha zwine zwa khou itea magondoni.

Vhupfhiwa hanga ndi ha uri tshiṅwe tshifhinga mafhungo ane ra vha ri khou vhudziwa one ri khou ripoteliwa one avha a si a vhukuma a songo ṱoliwa, zwi sia zwi tshi xedza lushaka.

Ee, yo no vhuya nthusa nga tshifhinga tsha shishi musi ndi tshi khou humbela ṋomboro dza luṱingo dza emergency.

Ee, ndo vha nda ṅwala nga mafhungo e a vha a khou itea kha tshikolo tshiṅwe tsha hanefha tshe Makakavhavhe he vhathu vha vha vha khou a ḓivha vha vha vha tshi khou fhindula na nṋe hanengei.

Tshine nda tshi takalela nga maanḓa ndi u fhaṱa vhukonani, ndi u fhaṱa vhuṱama, ndi u vulana maṱo kha zwa vhutshilo, na u sendelana mishumo.

Ee, nṋe ndi a ita zwo dzhia dzi video, na u phaḓaladza zwinepe na zwe nda nwala, ngauri zwa zwino haningei kha vhuleludzi zwa vhudavhidzani zwi khou badela zwi khou ḓisa tshelede.

Hai, a thi a thu dzi wana ndi tshi khou shumisa zwishumiswa na naluthihi a thi a thu dzi wana, sokopfa ri thi thu swika kha tsho tshifhinga hetsho mara ndi ḓo ndi ḓo ḓi swika.

Khaedu ndi ine nda ṱangana nayo ndi uri vhathu ndi kundelwa vhathu vhane vha ntovhela vhathu vhane vha ntovhela a si vhanzhi, a vha dzhieli zwithu nṱha nga hafha tshitiriki tshine nda bva khazwo.

Ee, thi thu vhuya nda zwi humbula u swika hafho uri zwi nga vha mushumo wanga nga vhutshilo nga nṱhani ha uri athi to fhedza tshifhinga ndi kha zwo, huna zwiṅwe zwine nda vha ndi khou zwi ita kha vhutshilo.

Zwine nda zwi takalela nga maanḓa u kovhekanya nga vhathu ndi nga ha mutakalo, u dzhiela nṱha mitakalo yavho, u dzhiela nṱha miṱa yavho, dzhiela nṱha zwa masheleni avho, ndi zwone zwine nda tama u zwi kovhekana vhathu tshifhinga tshoṱhe.

U tou amba ngoho a thi a thu dzi wana na luthihi ndi tshi khou shuma na muṅwe muthu a thi a thu dzi wana.

Ndi thoma nda dzudzanya mafhungo anga, a thi sokou tou vuwa ṋamusi nda ndi khou nyago u ṅwala hezwi kana nda ṅwala zwine nda pfha ndi funa ndi thoma nda ita ṱhoḓuluso kha zwine nda khou nyanga u ṅwala zwone uri ndi fhe vhathu zwithu zwo teaho.

Zwine zwa nṱuṱuwedza ndi zwa uri ndi vha ndi si khou shela mafhungo ana mutakalo na nga zwine zwa khou itea hu vha hu na vhathu vhanzhi vhane vha a zwi takalela, vha sumbedza u zwi takalela, vha sumbedza u ita na hezwo ndi vha ndi tshi khou itela havho vhathu uri vha fhaṱuwe vha ḓivhe.

Awara dzine ndi nga tou ndi a dzi fhedza ndi kha nyanḓadzamafhungo ndi nga tou ri ndi awara hanefho dzo no ṱaha ṱhanu nga ḓuvha.

Hai u amba ngoho a thi shumisi tshithu na tshithihi u u fhungudza tshifhinga a thi shumisi tshithu.